Ndingavuya ukuba banokuvumela izixhobo ezininzi ukuba zistrime ngaxeshanye ngexabiso elifanayo. Sinezixhobo ezininzi ekhaya kwaye kunzima ukustrima kuba ndihlala ndikhutshelwa ngaphandle ngenxa yezithintelo. Ngezixhobo ezininzi ezivunyelweyo ngaxeshanye abantwana banokubukela izinto zabo kwaye abantu abadala banokubukela ezabo ngokulula.

Ndizoziva ndiphoxekile kum ngoba ngendiwungenisile umsebenzi izolo xa ndifumene ithuba, kodwa bendidiniwe. Kodwa ngokuqinisekileyo ndiyakwenza isicwangciso sokuyothenga idatha kwaye ndingenise umsebenzi ngexesha.

Kule mihla iWi-Fi ibalulekile kwaye ifanelekile. Ukuba neWi-Fi ezikolweni kunokuba kokubini, okulungileyo kunye nokui. Ukuba neWi-Fi kunokunceda abafundi bafikelele kulwazi kwaye benze umsebenzi wesikolo ngokulula. Kodwa oko kuthetha ukuba abantwana baya kuza neefowuni zabo esikolweni kwaye baphazamiseke ngenxa yokudlala ngeefowuni zabo.

Idatha inokubiza kakhulu kodwa kuyimfuneko ukunxibelelana nosapho kunye nabahlobo. Ukunyuka kwamaxabiso edatha kuchaphazela abantu basezilalini kakhulu kuba abaphangeli kwaye iivenkile zabo zikude kakhulu namakhaya abo ukuze bahambe bayokuthenga idatha ngalo lonke ixesha. Ke ngoko bayasokola ukunxibelelana nosapho kunye nabahlobo abakude.

Iinkqubo ezinobukrelekrele obuzenzileyo zinokusebenza ngakumbi kwaye ziphendule ngokubulela kwi-five G nokudluliselwa kwedatha ephezulu. Uhlalutyo lwexesha langempela lunceda izicelo eziqhutywayo yi-AI njengeemoto ezingenabaqhubi, ukugcinwa kwangaphambili kunye nenkxaso yomthengi okrelekrele. Yenza izigqibo ezingcono kunye nemisebenzi azenzekelayo.

Oku kuya kundikhuthaza ukuba ndichithe ixesha kwithala leencwadi kuba ukuba neWi-Fi kundinceda kumsebenzi wesikolo kunye nolonwabo, ndiyakukwazi ukufikelela kulwazi oluxabisekileyo ngalo lonke ixesha, ndiphulaphule umculo. Ngoko ke, ndiya kukonwaba ukuchitha ixesha kwithala leencwadi.

Ndidlale imuvi ethi Sarafina. Lo mbonisobhanyabhanya wawumhle kakhulu kuba wawubonisa imbali yoMzantsi Afrika kunye nendlela kwaye kutheni sinosuku lolutsha ngomhla we-sixteen kuJuni. Yayifundisa kakhulu, kwaye iyonwabisa ngenxa yeengoma kunye neziqhulo ezikwimuvi. Ndayonwabela kakhulu.